Tshireletso e kgwebo di e tlhokang ke tshireletso ya tshedimosetso kapa data security. E sireletsa tshedimosetso ya babereki, madi di-password-e le dipolokelo. E thibela bogodu jwa tshedimosetso kapa yona cyber crime, tshireletso ya maranyane, network security. E netefatsa gore computer, Wi-Fi le di-system-e tsotlhe tsa kgwebo di sireletsegile mo di tlhaselong. Tshireletso ya dipolokelo tsa dijithale, cloud security, fa kgwebo e boloka tshedimosetso ya bona mo di-cloud e tshwanetse go nna le tshedimosetso kapa tshireletso ya encryption-e le diphelelo tsa botsenong tshireletso ya didiriswa go netefatsa gore di-laptop-o tsotlhe le megala ya letheka ya babereki le didiriswa tse dingwe di dirisiwang mo kgwebong di na le anti virus-e, di-password-e le di-firewall. Mosola wa go nna le tshireletso ke gore sireletsa seriti sa kgwebo fa tshedimosetso ya babereki e utswiwa kgwebo e ka latlhegelwa ke tshepo.

Go itshireletsa mo tlhaselong ya mo inthaneteng ke selo sa botlhokwa thata mo nakong ya dijithale. Motho o tshwanetse go nna le di-password-e tse di nonofileng le tse di farologaneng mo diakhantong tsotlhe mme a dirise two-factor authentication go oketsa tshireletso. Go botlhokwa gape go tlhokomela dipapatso le di-link-e tse di romelwang ka email-e kgotsa social media ka gonne di ka nna karolo ya ditlhaelo tsa pishing. Dithuloso tsa tshireletso jaaka anti-virus le firewall di tshwanetse go nna mo didirisweng tsotlhe mme software ya computer kgotsa mobile App e tshwanetse go ntšhwafadiwa ka gale. Tshedimosetso ya motho ka esi jaaka di-password-e, PIN-e le data ya banka ga ya tshwanela go abela ope. Go ka thusa gape go dirisa VPN fa o le mo Wi-Fi ya setšhaba. Ka kakaretso, go tlhokomela tshotlhe go thusa go thibela di tlhaselo tse di ka bakang tatlhegelo ya madi kgotsa tshedimosetso mme go sireletsa botshelo jwa gago mo inthaneteng.

Nna ke rata ditiriso tsa go romela melaetsa di-messaging Apps ka ntlha ya bonako le boiketlo. Ka melaetsa, o ka romela molaetsa ka bonako mme o sa senye nako, wa kgona go tsenya di-file le di-emoticons mme fa motho a sa itumelela go bua ka nako eo a ka kgona go bona molaetsa wa gago ka nako e nngwe. Go tokafatsa tirisano mo tirong le ditsala bogolo fao le mo lefelong le le didimetseng kgotsa o sa kgone go bua ka lentswe.

Maikutlo a me a bosula ka tiriso ya dikopo tsa melaetsa ke fa melaetsa e sa tlhalosa maikutlo sentle kgotsa fa motho a sa arabe ka nako, go ka baka go sa kgotsa go latlhega ga molaetsa. Gape mo dipuisanong tsa setlhopa go ka tlhaga diphoso fa mongwe a sa bale sengwe kgotsa a tlogelwa kwa ntle.

Mo malatsing a gompieno, data e dirisiwa go tsena mo diphatlalatsong tsa boitsholo, go reetsa mmino le go lebelela difilimi go ikgolaganya le ba bangwe ka melaetsa kgotsa dipuisano tsa video le go dira ditiro tsa sekolo kgotsa tiro ya letsatsi le letsatsi. Ka jalo, go tlhokega ga data go oketsega ka bonako mme batho ba simolola ka go rulaganya matshelo a bone go akaretsa gape le ditshenyegelo tsa data.

Tlhwatlhwa ya data e e rekisiwang kwa Zimbabwe e le kwa godimo ga ntlha e nngwe le e nngwe e amang ditlamelo tsa ikonomi, di-policy tsa puso le maemo a motheo a thekenoloji. Fa go na le dikgwebo tse di mmalwa tse di fanang ka data le go tlhoka kagisano ditlhwatlhwa di oketsega gape. Dikgwetlho tsa go bona ditlamelwana tsa maranyane le dipitse tsa fibre di dira gore ditshenyegelo tsa go tsaya data di nne kwa godimo. Le fa go ntse jalo, theko e e kwa godimo ya data ga e kaya gore boleng jwa yone bo kwa godimo ka gonne lebelo la data la maemo a tshebetso ya yone le ka nna kwa tlase fa go bapisiwa le dinaga tse dingwe.

Re ka tokafatsa go iketleletsa dikotsi tsa tlhago le tsa batho ka go dirisa ditlhophiso tsa thekenoloji e e tswelelang pele ka ditsela tse dintsi. Mo metlheng ya gompieno, thekenoloji e e jaaka di-camera tsa tshekatsheko, surveillance cameras, diporojeke tsa go lemoga dikotsi tsa tlhago ka tsela ya dipolotiki le disensara tsa maemo a tikologo di thusa go lemoga kotsi pele e diragala. Fa batho le ditlhopha tse di amegang nako ya go itukisetsa kgotsa go tsosolosa ditiro tsa tshireletso. Ka metlheng e e tlang ditlhophiso tsa thekenoloji tse di jaaka intelligence artificial le di-drones di tla oketsa bokgoni jwa go bona le go abela dikotsi ka lebelo le le botswerere.